Ukuthi uhulumeni athenge iy'moto lezi ezingu mahambanendlwane, nokuthi kube khona abantu abahambela emakhaya ukuze bakwazi ukuthi bagome abantu abahlala nokukhubazeka.

Ekhaya labakhulile, uma ubeke umzali khona, umzali unakekela ngendlela efanele, nanokuthi imishanguzo yabo bayithola ngesikhathi esifanele, neyinsuku zabo zokubonana nodokotela abakwazi ukuthi bangayi, ngoba odokotela bayafika kubona babahlole. Futhi abatholi ukuhlukumezeka ngokwengqondo ukubona iy'ngane zabo ezinye eyihluphayo. So, ingqondo yabo ihlezi njalo ikhululekile.

Imbangela yayiwucimicimi kahulumeni yokongiwa kukagesi. Lokho okwasifaka enkingeni enkulu okwenzela ukuthi sasesikwazi ukusebenzisa omakhalekhukhwini, lokho okudla imali kakhulu.

Ukuba ubenayo ingane eduze, uyiduduze, uyitshele ukuthi usizo lusendleleni, ayingatatazeli, nabazali futhi nabo ubaqinisekise ukuthi usizo lukhona, luyeza, lusendleleni, bazoluthola usizo ngendlela efanele.

Ukuba aqale adle ukudla okunomsoco, aphinde azivocavoce. Lokho kuzomgcina ukuthi umzimba wakhe uhlale unempilo, avikele nesifo senhliziyo, angadli ukudla okunamafutha kakhulu, aqinise ey'tshalweni ezifana namaveji, kuzomsiza lokho nemifino.

Cha, angiboni ukuthi bavunyelwe ukuthi bangalawulwa inzalo ngaphandle kwemvumo yabazali, ngoba basuke besengaphansi kwesandla somzali. Lokho uma bavunyelwe kuzokwenza ukuthi bagcine sebenezingane eziningi. Kanti uma belandela imiyalelo yabazali, lokho kuzokweqanda ukuthi babe nezingane eziningi.

Kuwuthinta kakhulu ekuhleleni umndeni, ngoba usuke uqhunyelwe isikhathi esithize ukuthi ubuye uzohlela umndeni. Uma sekudlula amaviki amaningi, ususethubeni lokuthi ungakhulelwa ungahlalanga. Ukushoda kwamanesi, kuyasilimaza kakhulu. Ugcina usuthola iy'ngane ngokunganasidingo.

Manje sekungcono ngoba sezikhona izifundo ezikoleni ezifana no-LO, ezifundisa ngayo yonkinto ephathelene nempilo, kanye nomzimba womuntu. Futhi bengacela namanesi emtholampilo, ukuthi eze azokhuluma ngezempilo ukuze abantwana baqonde kahle.

Sasihlakula, sisemasimini, ilanga libalele. Kwavele kwavumbuka inyoka yamshaya emlenzeni umalume wami. Sazama simbopha emlenzeni, ukuze uphoyizeni ungakhuphukeli enhliziyweni. Sabe sesishesha sesifonela i-ambulensi, ngenhlanhla yashesha ukufika, wafinyelela emtholampilo, wathola usizo ngokushesha.

Ngingalilandelela, ngilaluleke ukuthi lokhu akwenzile kuyisiqalo esihle, futhi kusiza nabanye abaningi ukuze baqonde kahle ngezidakamizwa notshwala, ukuthi kuba limaza kangakanani. Ngenze isiqinisekiso sokuthi akaphindeli futhi kule ndlela ekade ehamba ngayo.

Bangabasiza ngokuthi babanikeze umsebenzi wezandla abangawenza, nokuthi babavulele amaqembu okuzivocavoca. Lokho kungabasiza kakhulu ukuthi bachithe isithukuthezi, kubekhona into abayenzayo.

Odokotela bakhona emtholampilo, ibona kumele benze isiqinisekiso sokuthi ngaphambi kokuba banikeze izigulana imithi, leyo mithi ngempela ngempela ifanele ukuthi bayinikeze iziguli.

Ilithinta kakhulu izinga lokufunda kwengane, ngoba ugcina engasakwazi ukuthi amelane nokufunda, azizwe ekhathele, nomqondo ukhathele. Lokho kugcina kufinyelela ekutheni ozele, angakwazi ukuthi agxile kahle ezifundweni zakhe.

Ukuthi baqale babafundise ukuthi imifino ibalulekile emzimbeni yabo, futhi iyimpilo. Kumele bayidle imifino ukuze imizimba yabo ihlezi ukhuthele, nengqondo yabo izohlezi ikhuthele. Ngalokho-ke bazokwazi ukuthi badle imifino, ngoba belangazelela ukuthi imizimba yabo ihleli ikhuthele njalo.

Ngingahlanganisa izingubo ezivikelayo, ama-gloves, ama-boots, nomakalabha, kanye namabhakede amanzi, namapayipi.

Ngingamchazela umalume Bheki ukuthi, isifo sofuba sithinta kakhulu amaphaphu, amaphaphu ayadleka bese kuthikamezeka ukuphefumula kwakhe, kodwa isifo sofuba futhi siyalapheka.

Indima edlalwa abasebenzi bezempilo ukuqinisekisa ukuthi bayabazisa abantu ngokugoma, ukuthi ukugoma kuyasiza ekuvikeleni izifo. Njalo uma beza emtholampilo kumele babuze ngokugoma, ukuthi kugonywa ngakephi, ukuze bakwazi ukuthi bavikele izifo ezithize.

Lezinkinga zingaxazululwa ngokuthi umphakathi ufundiswe ngokuthi bangashiyi amakhandlela endaweni engaphephile, nezitofu zika parafini bazinakekele, bangashiyi izingane zodwa, nezinto ezingadala ubungozi, kugcine sekusha imijondolo yabo. Nanokuthi imijondolo yabo engathi ingaqhelelana, noma ngebanga, ukuze uma kusha owodwa ingabe isisha yonke.

Ukuthi abantwana bafundiswe ngokubaluleka kosizi lokuqala, njengokuthi umuntu uma equleka wenzanjani, umuntu uma ephuka wenzanjani. Konke lokho kubalulekile kusizo lokuqala, ukuze bangathikamezi, noma balimaze kakhulu umuntu uma esedinga usizo.

Kuyithinta kakhulu inhliziyo, ngoba iphampa igazi. Uma ucindezeleka kugcina igazi lingasaphampi ngendlela okumele iphampe ngayo lifinyelele enhlizweni.

I-detox ibalulekile ekuhlanzeni umzimba, ukuze igazi likwazi ukuhamba. Umzimba yethu ingcoliswa ukudla esikudlayo. Uma si-detox-a suke sihlanza konke, sikhuculula imizimba yethu. Lokho kubalulekile siyigcine sihlanzekile.

Ukuba ezikoleni kwenziwe imidlalo efundisa ngosizo lokuqala. Ilapho okuzobonakala khona ukuthi abantwana bayakwazi yini ukubaluleka kosizo lokuqala.

Ukuthi imigwaqo ibe nezimpawu ezigqamile ezibonakalayo, kanye nekuthi izimoto zibe namathayi asesimeni esikahle, zibe naso, zibe nazo esimweni esifanele ukuba semgaqweni. Lokho kunciphisa kakhulu izingozi.

Ukungaqeqesheki kahle kothisha, kanye nokuba nezinsiza ezinganele zokuthi othisha bafundise ngezempilo, ukuthi impilo ibaluleke kanjani.

Othisha badlala indima enkulu ekuqeqesheni abantwana ngokuthi bafunde ngezempilo, ngoba babanika nemidlalo ethize, ebafundisa ngezempilo, njengokuba abanye babe odokotela, abanye othisha, ukuze babe amanesi ukuze bakwazi ukuthi impilo ibaluleke kanjani. Babakhombise kanye nemizimba, nezinto ezidwetshiwe ukuze babone ukuthi umzimba umi ikanjani, impilo yomuntu ikanjani.